Dikhakhi kgotsa re ka nna ra re di overall-o tsa basadi bogolosegolo re bona matsatsi a basadi ba boetse ko sešweng ba boetse ko seaparong sa kgale ko setsong sa rona sa kgale go tshwana le dituku. basadi ba rona ba fasa ka sa bone ba dira ka di-style ka e le le e le go tshwana le ka tsela e ba aparang mesese ya bone ka teng. Santse ba bontsha gore ba tlhompha ba tlhompha setso sa rona, mme ba se dira ka tsela ya segompieno.

Ke a dumela gore fashion-e e e diriwang ko mabenkeleng ke yone tsela e e bonolo ya go rotloetsa le go lekalekana ga basadi le banna. Aker re a itse gore mongwe le mongwe mo lefatsheng o tlhoka diaparo, mme ga ntse o tsamaya ko mabenkeleng ao ditiragalo tseo di go bula matlho gore le tlhaloganye gore banna le basadi re batho mme re a tshwana ga go na pharologano epe. Mme re a itse le gore mo Aforika Borwa go na le diporogerama le mananeo a e leng gore a tsamaisiwa ke basadi. Ke mananeo a e leng gore a bea basadi ko pele go bontsha banna gore banna le basadi ke seopo sengwe.